Ke entse diterata koloi tsa diterata ke entse le di dikgalase jwale tsena na tsa bataki, mme batho ba bangata ba tlo fumana nna ntho tse ntle haholo tseo ke nahanang hore ba ka thabela ho di bona. Tse ding tsa tsona ba ka ithekela tsona hore ba tsamaye ka tsona, ba ema ho tsona ka tsona ba lo di bapatsa mahabo tsona.

Haholo ke hobane batho ba kgannang makoloi haba phomole ditseleng moo ba tsamayang teng. Jwale mmele ya kgathala mme seo se etsa hore ba be le kotsi le dikotsi. Koloi tsa bona di thole dikotsi jwalo jwalo.

E-hailing e thusa batho haholo ka tsa transport, o mme seo se etsang hore batho ba se ke ba sokola transport-o ya ho ya kae kapa kae moo ba batlang ho yang teng, mme ditlamorao tsa tsona ke hore hona le ba bang ba iketsang ekare ke bona ba tsamaisang batho empa e le tsa botlokotsebe. E nngwe hape e mpe bo rakgwebo ba ditekisi ba lwantshana le bana ba E-hailing hore ba se ke ba fumana ditshebeletso ho ya ka mosebetsi wa bona.

Ke hobane tekesi ena e tlabe e sa itekanela mme e sa tlameha hore ebe e kene tseleng mme sena se ka beha maphelo a batho tsietsing ka hobane ha eya itekanela koloi ebile ke bona e le kotsi.

Ba be le metjha le melao eo e batho ba ka e fumanang hore ba e latele ba se ke, ba etsa diqwaketsano.

Bothata bo teng ka mohaisane mme ke hloka thuso ya lona ka potlako hore le fihle ka nako.

Hore ho be le diforomo tseo ho patrolang moo ho sa tshireletsang teng hore batho ba tshireletse ha ba feta mono, ba se ke ba hlolwa ke niks, mme maphelo a bona a dule a bolokehile le maponesa a tsibiswe ka taba ena na ba patroller ebile ba fumane ditlokotsebe.

Ho utlwisa mono seemong ho beuweng dibetsa tsena di sebediswa ke mmuso wa kgale teng le hore na mabitso a batho a ba lwanetseng tokoloho moo na ke ona, mme hona le di-transport-o tse ka ba tsamaisang tse ba isang moo ebile ha se hole ha kalo, ha eka ba ka tsamaya nako e telele.

Mokganni hore a nahanele batho ba hobane ba se ba tsofetse haholo mme le bona ba hloka transport-o mme ebile ha ba qelela ebile ha ba hlomphe ka hoseng, ho sa kgathaletse hore na ba tlo mo senyetsa nako ha kae, ha ba hlomphe.

Ntwa ena e tlamehile e control-we ke maponesa mme batho ba ditekisi tlamehile ba tsebe hore batho ba E-hailing, ba kgwebong le bona, mme ba ba iqenehele ebile ba etse kgwebo le bona and hape, ho be le melao eo ke nahanang hore ba ka e latela hore ba tlohelle ona ba lwantshang.

Ke nakong ya kgale moo sa ntse ha o feta o fetela ka Gauteng o fumanang yona ntho eo ya e toll mme jwale e ne le ntho e tsamaisang ebile e matlafatsang tsena tsa SANRAL tsa toropo ya Gauteng, mme seo ne ke bona ekare se tla diya moruo hanyane wa Gauteng mme ba etse le metjha e meng ya hore ba ka phahamisa moruo wa bona.

Ee, nna nka e kganna tekesi nka ba mokganni wa tekesi ha ho se na lekeno ka lapeng mme bana ba ka le bona nka ba kgothaletsa hore ka tsatsi le leng ba sebetse ka matla ho dithuto tsa bona tsa sekolo hore ba avoid-e kapa hona ho ba le ya ntho ya kgothaletso ya hore ba kganne ditekesi hobane ba ka ba etsa se seng se se molemo ka maphelo a bona.

Ne ke botsa hore na jwale tsa leeto lena la rona la ho ya Gauteng na di eme jwang le hore na tjhelete eo e hlokehang leetong lena na e ready na.

Se nkutlwisa bohloko haholo hobane ekare ho ka ba le tshireletso eo maponesa a ka etsang kgahlanong le dipolayano tsena tsa kana kana, tsa batho ba ditekesi.

ditekesi tsona di overtaker moo di sa tlameha di overtake teng

Ke hobane ba bang ba bona ba tatetse ho ya pele hore ba fihlise batho ka nako, mme seo ke sona se etsang hore ho be le dikotsi tseleng, ba bang ba se ke ba hloka mamello. Sena se beha maphelo a bapalami haholo hobane di ntwa tsa bo raditekesi, di ama le bona bapalami jwaloka ha ho thunyanwa bathunyana mme jwale fumana hore ho so hlokahala bapalami ba itseng.

Maponesa a tlamehile, a fatisise, a batle jwalo ka ho fuputsa bo di-fingerprint ho bona hantle ntle ke mang a la tshwarwa koloi ena le hore na ke ya mang e hlaha ho mang.